Ingabe ulithola ama-timetable ebhasi ashicilelwe abonisa ngokunembile isikhathi sangempela sokufika ngekhathi.

Okubi ukuthi abantu abaningi beloli umthelela ongaba khona embonini yey'mpahla omubi ukuthi bengakhiqiza impahla eningi sebazi ukuthi ay'sekho izindleko abazoy'khokha mase behambisa le mpahla kwelinye izwe noma kwenye indawo. Umthelela omubi ukuthi, omuhle ukuthi i-profit yabo izoba nkulu ngoba ngeke besancunsula bekhokhele izindleko zomgwaqo zamaloli.

Athembeke kakhulu ngasekhaya ama-timetable amabhasi ngoba ngaso sonke isikhathi kubakhona umbhobho ozomemezela ukuthi ngesikhathi esithile ibhasi endaweni ethile izofika ngesikhathi esithile.

Iy'nyathelo zami zokuqala ngingaqale ngazise labo bantu abadala abasebenzayo noma abafuna kulo mtholampilo engizobathutha ngibazise ngenani ngesikhathi engihamba ngaso. Ngayithuthukisa kakhulu ngokuthi ngenze amaphosta ngikhangisa ukuthi nginawo iy'moto ethutha abantu abadala ngesikhathi esithile.

Kungashintsha kakhulu iy'ndlela obhekana ngayo izintengo kanye nokuhlelwa kwempahla. Kungashintsha kakhulu ngoba i-profit ngeke kukwazi ibe khona.

Ngingaqala ngazise abasebenzi ukuze ngicela bayenze kahle loyo-tour ngoba kukhona amakhasimende ami ezojabula.

Ngizizwa ngingaphephile kakhulu la engigibela khona ibhasi eThekwini ngoba ziningi iy'gemegeme ezenzakalayo. Uthi usalinde ibhasi kufike abafana bazokubamba inkunzi bakuphuce onakho nemali obuzokhokha ngayo ibhasi.

Iy'nselelo zokusebenzisa ama-shuttle.

Ngingabagqugquzela nge-Metrorails ukuthi ibaluleke kanjani and izobasiza kanjani.

Izithuthi zesonto zabantu emphakathini wangakithi zikahle zibaphethe kahle abantu abadala, zifika ngesikhathi zibayise ey'ndaweni eyi-right, abafuna ukuya khona. Ezinye izinsiza zokuthutha zasemphakathini eyi, ziyahlupha, zihamba ngesikhathi uma wayishweba le yaleso sikhathi uhamba, eyi sekudlule i-hour.

Ngizizwa ngiphatheke kabuhlungu ngoba angikwazi ukulinda iy'mpahla ey'hamba kujantshi zifika, eyi, esikhathini eside ngingahlukahluka mina ukulinda iy'mpahla zami ngingancamela ukuy'thumela ngebhanoyi noma ingomkhumbi.

Kulula kakhulu ukuhamba ngey'thuthi zomphakathi ngoba iy'thuthi zomphakathi ziyashesha zikufikisa manje la ofuna ukuya khona. Iy'thuthi, iy'thuthi lezi zey'nsiza ey'njenge y'nyawo, eyi, umuntu engafika kudala la eya khona futhi kungaba nzima ukuba umuntu ahambe uma ey'khathini ekumele aye emsebenzini ahambe ngalezo zithuthi ngoba iy'thuthi lezi ey'thutha abantu emphakathini zilula ngoba zihlezi zikhona into ekumele uyenze nje ukukhokha kuphela.

Yebo, ukhona umehluko ongaba muningi ngoba abafundi abaningi bengayeka ukugibela amatekisi bese bezogibela khona izithuthi o-Uber no-Bolt. Into eyinkinga ukuthi u-Bolt no-Uber usufakana engcupheni eningi ubugebengu sebubaningi khona abafundi abaningi bengagcine belimala ngoba abanye banenkani bepaquluze.

Wesicabha, sicabha setekisi kungani ungafuni ukungigibeza? Ngoba indawo ngiyayibona noma ucathi ngeke ngikhokhe imali yetekisi? Ngizoyikhokha, nasi isikhala ngiyasibona emumva, ngifuna ukugibela. Ngicela, driver ukhulume naye, mshayeli ukhulume naye umutshele ukuthi angigibeze.

Ama-shuttle angenzeka ukuthi angadizayinwa ngokuthi alulwe, ahlezi ebhekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi akavuzi yini? Ahambe nompompi eduze kwawo ngoba abantu abadala bayaye bafike beshiswe yilanga befike bephumule khona.